Go tshameka metshameko ya kgaisano mo metshamekong ya seileketeroniki go ka thusa ka development-e, go itlosa bodutu nako e nngwe mme le nako e nmgwe go thusa mo maemong a bodutu, boitumelo le boitshwarelo.

Go nna teng ga metshameko ya mo mogaleng ga ke dumele gore go fetsa nako ya go tshameka ka nama ke nagana gore yaka batho re tshwanetse re itse go balance-a nako ya rona, nako eo re itse gore ga re a tshwanela go nna mo metshamekong ya megala nako e nngwe.

Motshameko o mošwa o ka o tshamekang ke motshameko wa motshameko o o kgatlhisa ka gore ke bokgoni jwa dikoloi jwa a gore koloi efe e gaisang koloi e nngwe.

Didiriswa tsa ileketeroniki tsa metshameko gompieno batho ba tlhole ba batla go tshameka ka metshameko ya senama ba shebile metshameko ya ileketeroniki ka lebaka la gore ga ba tlhole ba batla go tswela ko ntle.

Se ke se ratang ke metshameko ya ileketeroniki ke gore metshameko e mengwe e ntsha bodutu metshameko e mengwe o kgona go dira tšhelete ka yone mme se ke sa se rateng ke gore ke go dula mo megaleng thata, motho a be a lebala le le le kwa ntle a lebala le gore o tlamehile o be le ba lelapa la gago le ditsala tsa gago.

Go tshameka metshameko wa mo internet go tlhokega data gore o download-e di-game tseo motshameko e ke itseng mo inthaneteng ke Subway Surfers, Puzzle le ka tsela ya go batla ditlhaka mme le metshameko ya dikoloi tse di gaisanang.

Motshameko wa mo inthanete ga o tshameka o sa kgaotse o tlile go fetsa data ya gago before nako e e rileng mme motshameko o ke ratang mo inthanete ke Candy Crush.

Motshameko wa mo inthanete o tlhoka data ka gore data ke tsela e e leng gore e tsamaisana le surf-a online mme fa o batla go tshameka motshameko wa mo internet o tlile go tlhoka data le network-e e leng gore ga e sokodise.

Lebaka le le dirang gore batho ba le bantsi ba tshameke metshameko ya mo inthanete bosigo ke gore ba ka ba feditse dilo tsa bone tsa letsatsi jaaka mmereko sekolo, mmereko wa mo ntlong le go dula le ba lelapa la bone yana ba ba ikhuditse. Fa mongwe a sa batle go reka data ya ko godimo ya go dira gore a kgone go tshameka metshameko ya internet o kgona go kopa mongwe wa mo lapeng a mo thuse ka hotspot, a mo Wi-Fi kgotsa o kgona go ya kwa di polekeng tse di nang le inthanete a patela di-hours ga di-two hours.

Metshameko ya mo internet-w e tokafatsa matshelo a rona ka go ikhutsa, ka go rulaganya botshelo mme le go ikgolaganya le batho mme bogologolo metshameko ya internet-e e ne e se teng ka gore batho ba bantsi ba ne ba sa kgone go fitlhelela inthanete mme e ne e se advanced jaaka dinako tse re leng mo go tsone ebile bogologolo ka go batho ka bontsing go tshameka metshameko ya diphatlha, ya di pampiri, ya di mbu.

Dikotsi tse motho a di lebelelang mo internet ke go sa kgone go tshela mo ka ntleng ga metshameko ya internet-e le metshameko e reng o patele madi ka gore o ka jelwa madi, go netefatsa o batlisitse gore batho ga ba bua ka game eo di-reviews tsa teng di a reng.

Ko magaeng ba palelwa ke go tshameka metshameko ya inthanete ka gore ga go na data le inthanete e e itekanetseng mme nako e nngwe ke gore ba tsenyeditse data e e lekanyeditsweng e sa kgoneng go ka tshameka di-game tseo tsa mo internet-e.

Ba na le tšhono ya go bopa metshameko ya mo internet-e, ke ka dira motshameko ya ya gore batho ba itse go bopa mafoko, motshameko o e nna mafoko a mabedi mafoko a mabedi ko tshimologong mme ka one mokgwa ba be ba nagana gore ke lefoko la mefuta mang and-e metshameko ya internet e tla fetoga ga gore batho ba kgona go a la ese mo internet ba kgone batho ba kgone go tshameka batho ba kgone go tshameka mme le ga e le gore ga ba kgone go tshameka e nne gore data ya teng e nna ko tlase.